Ditlama, ditlama di molemo haholo hobane ha ne ke kula nkgono wa ka o ile a ntlela setlamatlama se seng se ileng sa mo phekola hona hona.

Ho ya ka pono ya ka, basebetsi ba dipolasi tshwanetse ba tshwarwe hantle ka tsela ya hore, ho uwa phomolong. Ha ele nako ya phomolo jwalo ka ha dikolo di kwalwa. Ba mpe ba fuwe bo dinawa, meroho, ditapole le lona lebese. Le kgomo e mpe e hlajuwe ke monga polasi, ho fepa malapa a bona basebetsi ba nanana.

Ka ha naha ya ntata bona e le kgolo ba ka e arolena arolelana.

Ke le sehwai ke nka kopa lefapha le nthuse ka tjhelete. Hore ke reke dipeo tseo ke tla lema ka tsona le disebediswa tseo ke tla di hloka dipolasing tsa ka. Ho qala kgwebo ena ya ka. Asiy'bonge.

E tlameha ha o hira mosebetsi o motjha. O tsebe mabitso a hae, ditokomane akere? Le tsebo ya hae ka mosebetsi. Le botho na ke motho wa jwang.

Ke ka eletsa hore mo Afrika Borwa a senang mosebetsi mme ba kgolang grant. Ka grant eno ba reke dipeo hore ba kgone ho lema meroho, ditapole le tse ding tsa dijalo. Hore ba tle ba kgone ho fumana dijo ho tswa hana mono dilengweng tsa bona, di lengweng tsa bona.

Ke ka thaba haholo-holo ha batsofe ba ka nruta dijalo tse fodisang. Hobane tsebo ya ka ka dijalo tsena ke ka fodisa ba bang. Mme palo ya rona ya hafoleha ho ya dipetlele kapo ho ya di-clinic-ing.

Ke dumela hore mosebetsing ha o sebetsa ka thata o tlameha hore o kgole mokgolo o o motle. Hobane o sebetsa ka thata.

Ha nkabe ho ya ka nna ke ne ke tla sebetsa le beng ba dipolasi ho etsa bo nnete ba hore basebetsi ba fumane tlhokomelo e lekaneng ya bophelo. Sena se kenya se ka kenyelletsa hoba ngodisetsa maemong a bophelo bo botle ba motho eo. Ho ba fa sebaka sa ngaka kapa sepetlele se haufi le ho etsa hore ba be le insurance ya bophelo. Hape ke ne ke tla kenya kopo hore beng ba dipolasi ba be le melao ya polokeho mesebetsing. Ho akaretsa le phepo e nepahetseng le sebaka sa phomolo. Ho buisana le mokgatlo wa basebetsing yona ho ka thusa ho tlisa diphethoho tse ntle.

Matekwane a se a sebediswa ho fokotsa bohloko ho lona. Le ho tshwenyeha, le thusa bakudi banang le le HIV and AIDS. Meriana e itseng, e etswang ka cannabis e se e dumelletswe dinaheng tse ngata.

Ka kakaretso ho lema fela ha ho lekaneng. Balemi ba lokela ho ba le bokgoni ba tsamaisa ditjhelete, technology le diphethoho tsa mmaraka hore ba atlehe.

Ka kakaretso, tlhokomelo ya metsi, tshireletso ya letsatsi, le tlhokomelo ya mobu, ke tsona dintho tsa sehloho nakong ya lehlabula. Dihwai tse ntjha di lokela ho rera ka hloko. Ho ithuta ka mehla le ho ikamahanya le maemo a tikoloho.

Ka kakaretso, sehwai se senyane se ka atleha ha se le mafolofolo, se ikopanya le ba bang, se hlokomela boleng. Mme se buisana ka hloko le mmaraka.

Batjha ba lokela ho ithao ho ithaopa ha mosebetsi o hlaha. Hona ho nyolosa menyetla ya mosebetsi ho batjha.

Ke titjhere sekolong sa Makgabane. Mme ke ra ke ruta baithuti ka tsa temo. Ke bone hore baithuti ba bangata ba hloka ho utlwa le ho ithuta ho tswa ho batho ba seng ba sebetsa ka kotloloho polasing. E leng batho ba nang le boiphihlelo ba nnete.

Ke nka eletsa ntate a ithute ka bophelo ba dikalakunu. Dijo tseo e jang tsona, moo e phelang hantle teng, le mekgwa ya ya tlhokomelo. A etele dipolasi tsa dikalakunu kapa a bue le balefi ba seng ba ntse ba ruile ho fumana tlhaloso ya nnete.

Mehlala ya ditholwana tsa naha, Morula. Tshebediso, ditholwana di jewa di le fresh di sebediswa ho etsa jwala, lero kapa di omiswe. Mo e fumanehang haholo-holo, Limpopo, North West, Mpumalanga. Moretlo wa mokgalo, manku orange. Tshebediso tholwana ena le makgasi a matla a monate. Dijo di le fresh kapa di bolokwa. Mo e fumanwang Limpopo, Northern Cape.

Ha ke ja dijo tse nang le lebese, ke atisa ho ba le ditlamo le ditlamorao tse latelang. Tse bohloko ka mala, ke utlwa mala a bohola kapa ke ba le masoba masole a matla. Ho ruruha ka mpeng, le letshollo, ho nyekoloha ke pelo kapa ho nyekelwa.

Sebedisa mmaraka o haufi. Ha ho kgoneha, o rekise mmarakeng o haufi le polasi ho fokotsa ditjeho tsa tsamayo. Kopanela le ba bang. Reka le ho rekisa ka bo ngata. Sebedisa dipalangwa tse foko tse fokolang ka ditjeho. Reka dijo ka theko e tlase

Rapolasi o lokela ho jala dimela kapa difate. Hlahisa meferefere kapa dikgohlwana tsa metsi. Sebedisa manyolo a tlhaho le compost. Sireletsa dibaka tse kgutshwane kapa tse hanyane. Haha dikgora kapa dikgohlana tsa thibelo, kwetliso le tsebo. E ke ye mananeong a temo a fanang ka thuso ka erosion control. Ithute ka mekgwa e metjha kapa e sebetsang hantle tikolohong ya heno.

Ke na le app mo na na ya agriculture. Ka moo ke send-ang di-video ho ruta batho ho lema le ho ba bontsha ka mokgo dipeo tse na na di ka lengwang ka teng.

Moo ke dulang teng monana, ho na le dipolasi mane ha re ya mane pela thaba. Ee, batho ba na na ba dipolasi ba re thusa haholo-holo ka ho fana ka meroho, ditapole le mabese ho batho ba hlokang mona ngotseng. Plus re haufinyana.

Nkgono wa ka o itse ke seka rema difate tsa hae tsa mefuta ya ditholwana. Hobane o itse di tla ntswela molemo ka ho ka le leng la matsatsi.

Malome o tlameha hore a kolotisa tjhelete ho ba lefapha. Hore atle a kgone ho thuseha ka hore o tla kgona ho reka di peo le disebediswa tseo a tla di hloka ho qala masimo a hae. Hore a kgone ho rekisa meroho ho etsa tjhelete hore a patale ka lefapha hape.

Mmuso o ka thusa batho bana ka hore o ba fe tjhelete hore ba tle ba kgone ho reka disebediswa. Le le tse ding tsa di tsa tsa ditlhoko, tseo ba tla di hloka ho tswellisa dikgwebo tsena tsa bona pele.